Eya, ke nnete hore ha dikgefutso di ba ngata mebileng, batho ha ba fihle ka nako moo ba yang teng. Empa nna ne ke bona ho le molemo hore dikgefutso di be ngatanyana haholo, ha batho ba nka maeto a malelele e le hore mokganni a tle a nne a phomole hanyane. Ho qoba dikotsi ditseleng hobane mokganni a kgathetse.

Ho ne ho ka ba molemo ha ne ba ka lokisa taba ena tjena ka mohopolo wa ka. Ne ke bona hole molemo hore batho ba dikoloi tsa matekesi ba tekise batho ba haufinyana. Mme moo ba sa kgoneng ho fihlella bana ba di-Uber le ba di-Bolt ba tle ba ye teng.

Ho ne ho le monate haholo ka beseng. Mme re ile ra tsamaya leeto le monate. Ho ne ho se na marata, ho ne ho sena tshitiso ya letho. Ne re palame hantle mme tsohle ka beseng ne di le maemong a hore koloi, a hore bese e ka kena mobileng, ya nka leeto.

Ke bona di-line tsa dibaesekele, di sa lekana .

Ke tla ikutlwa maikutlo aka a sithabetse haholo. Hobane nkanna ka fihla ha mamorao moo ke yang teng kapa ka fihla ka morao ho nako eo ke neng ke e behile hore ke tla fihla ka yona.

E ile ya nkama haholo hobane tjhelete eo e ne ke sebedisitse ho reka tekete ka yona, e ne le tjhelete ya ka ya ho qetela. Mme ke ile ka tlameha hore ke sokole ke palama jwang. Ho fihla moo ke yang.

Tjhe, ha ke tsebe ho kganna sethuthuthu. Ebile nkekebe ka se reka ha ke se rate hobane sethuthuthu ke bona se le kotsi haholo.

Ke tla qala hore ke batle ho utlwa hore na o bolela jwang. Ha re tikete e sebedisitswe hobane motho ha a reka nomoro, o fumana nomoro ya hae a le one jwalo ka ha a tlo dula a le mong setulong seo a se fuwang. Mme ke tla mo jwetsa hore ke e rekile online. Ke reka ka two thousand five hundred, mme ke kgethile tekete ya leeto le le leng fela, ho finyella moo ke yang teng mme ke ikutlwa ke sa thaba haholo ebile ha ke a thabela le tshelebetso ya bona.

Ke tlo reka koloi e ntle, e nyenyana e tlang lekana e bitswang Polo. Koloi ena e fumaneha feela ka three hundred thousand. Mme ke tla e reka dikaratjheng tsa koloi. Ke tla ikutlwa ke thabile haholo hobane sena ke seo ke se labalabelang.

Re ne re kopa hore ha hona ka moo ho ka etswang ka teng, hore moo re emang teng, re emela dibese, ho ka ba na le moo re emang ho pateileng teng. Hore ha pula ena re kgone ho ipata teng, pula e seke ya re nela.

Koloi ena e re e palameng ha e dume hantle. Mme le ha monga yona a re wa e stata ha e kgone ho stata, e batla hore a e kgohle. Ha ke tsebe o e kgohla jwang, mme le mona mo a e hatang teng mariking. Ehlile e batla e mo sokodisa. Koloi ena le ditulo tsa teng di kgathetse ke koloi ya kgale.

O kgona jwang ho etsa ntho eo o e entseng? Hona ho bontsha hantle hore ha ona hlompho ho batho ba bang. O mpone hantle hore ke eme, empa o kgetha hore wena o kene hona moo. Hona jwale nna ke etse jwang kapa ke eme hona moo ka pela koloi ya hao. Ha e hantle ntho e etsang, ithute ho phedisana le batho.

Ke tla mo jwetsa hore sena sa se etsang ha se molaong, mme o tseba hantle hore ha ya tlameha ho palamisa batho ba fetang tekano ka koloing. Sena se ka etsa hore a hlahelwa ke kotsi. Mme batho ba ka moo ba tla thola kotsi kaofela kapo hona hore ba lahlehelwe ke maphelo a bona.

Ke tla mo bontsha hore re lokela ho nka sefofane se feng. Mme o tlamehile re be na le ditokomane difeng tse dumellang hore re ka tswa ka hara naha, hore re ye naheng ya America.

Ho bua hantle ka hore na ho ile ha etsahalang ha re tla robala tseleng, ha ne re felletswe ke petrol. Re ne re tshetse petrol-e e ne re nahana ka yona, hore e tla re fihlisa leetong la rona hore re fete karatjheng e nngwe hore re kgone ho tshela petrol. Ka bo madimabe itse ha re fihla garage-eng eo ho no ho se ho kwetse. Mme ra ske ra kgona ho tshela petrol. Ka hoo, re ile ra tlameha ke hore re robale ka thoko ho tsela hore re tle re emele hore kratjhe e bulwe, re tle re tshele petrol. E laba bosiu bo botelele haholo hobane ne re tshohile. Mme re tshaba hore re kekebe ra bolokeha ha re robetse tseleng. Feela qetellong ya ditaba, keratjhe ile ya bulwa mme ra thola petrol.